Ngiyacabanga emakhaya kunokusokola nyana kunokuswela okuthizeni abakutholayo akwenzakali ngendlela esingathanda ukuthi kwenzakale ngakhona. Njengoba bengishilo ukuthi okunye kwakhona kuthatha isikhathi ukuthi kwenzeke nokusevisa nje kwezinto okwama-transport kuthatha isikhathi akukho lula. Akukho izi ukuthi abakudingayo bakwazi ukuthi bakuthole ngaleso sikhathi abakudinga ngaso. Ngaphandle kokuthi mhlambe lapha ekhaya ugogo or naye umkhulu kukhona imoto ekhona ekhaya ejardini egcekeni. Uma kukhona imoto kuba nokulula nyana nokusebenzeka nyana ukuthi hhayi kuthathwe khona le moto yalay'khaya isebenzi. Koda-ke amanye aba ney'nkinga ngingathi nje a-scarce ama-transport lawa asebenzela umphakathi emakhaya.

Ngike ngavolonthiya ngihambisa abantu abadala eyi akumnandi ukuhamba nabantu abadala. Ngibathathe emakhaya, ngihamba nabo enkonzweni noma inkonzo iphuma, ngibathathe ngibabuyisele emakhaya. Koda-ke kukhona abanye hhayi abahamba kancane ngoba usezigugela uyacothoza acothoze before azofika emotweni. Noma kumele angene emotweni eyi kumele umphakamise iy'nyawo ngoba akasakhoni nokuphakamisa iy'nyawo. Kodwa kumnandi nje izinxoxo esiba nazo nabo, ikakhulukazi mabazoshera iy'tori zakudala mawukuthi bebenzani kwenzakaleni uma basakhula. Ayikho into emnandi njengaleyo ukuzwa lezo yitori zabo uma baxoxa and noma uhamba nabo banemizwa emnandi uzwe ukuthi eyi ubusisekile.